Dingwe tsa ditlamorago tse dikgolo ke boitshupi jwa setso kgatlhanong le bokgoni jwa kalafi, ka gonne go somarela setso, ditiro tsa setso jaaka ditiriso le melemo ya ditlhare, meetlo ya semoya le bobelegisi jwa morafe di golagantswe thata le boitshupo jwa setso mo go bale bantsi ga se tiragalo ya kalafi fela mme ke tiragalo ya semoya kana ya setšhaba. Botlhokwa jono jwa setso bo ka dira gore go nne thata go amogela mekgwa ya segompieno ya tlhokomelo ya boitekanelo e e ka bonwang e le ya seeng kgotsa e kgoreletsang ngwana.

Ke akanya gore ditiro tse di katswa di emela ka tshwantshetso le ka setso, ke ka sekai dikgolagano tsa semoya le tsa bogologolwane di ka bopa borogo magareng ga botshelo le . Mo ditsong di le dintsi placenta e bonwa e le kgolagano e botlhokwa fa gare ga dilo tse di tshelang le tsa semoya. Etswa e le legae la ntlha la lesea pele ga le tsholwa, mme ka tsela eno tiro ya go fitlha kgotsa go latlha placenta ke ngwao e ka go boela ga moya wa ngwana lefatsheng kgotsa kwa maatleng a bagololwane.

Ee, ka kakaretso dijo di botlhokwa thata ka nako ya meletlo ya bodumedi le ya setso, gantsi e na le seabe se segolo mo ditiragalong tse, e tshwantshetsa setšhaba ngwao le boitshupi jo bo abelwanang. Dijo ga se fela go tshela, ke tsela ya go golagana le boswa go tlhagisa mekgwa ya setso le go tlhama dikgakologelo tse di nnelang ruri. Letshwao la setso le ngwao le ka dirisiwa jaaka sekao ka gonne dijo di kgona kgokagano e bonalang le hisitori ya setso le dingwao. Dijo tsa setso gantsi di fetesiwa mo dikokomaneng di rwele dikgang le botlhokwa.